Kgaogo ya motlakase e ama tiragantso ya Wi-Fi e kgaola router-a ka gonne router-a ya Wi-Fi e dirisa maatla a motlakase. Motlamedi wa tirelo ya inthanete le ona o amega ka tsela e e sa siamang ka gonne le ona o dirisa maatla a motlakase. Di-network-e di imelwa thata ka gore, ga a motlakase o boa bontsi ba batho ba batla go dirisa inthanete le bone. Se re ka se dirang gore re tile seno ke gore rona re le batho re ka lebelela ka mokgwa re e dirisa motlakase ka ona re tlhokomele motlakase. Mme re kana re dirisa maatla a letsatsi go charger di-router-a re dirise di-generator-a le di-battery tsa se fetoledi go charger di-Wi-Fi router.

Ke dikgang tsa moporesidente wa Amerika a re ga e sa tlhole a tla thusa ka matlole a mogare wa HIV. Ka gore setlhopa sa bo rrapolase tsa maburu ba mo reetse ba re bone ba gatelelwa, ba gapelwa mafatshe a bona ka dikgoka ebile ba bolawa ka bo bona fela ba itlhopholola. Yaanong moporesidente Trump a ba tswelela ka gore o tla ba amogela ko nageng ya gage yaka batshabi. Ebile setse go tsamaile le ba ba fourty-nine, ga jaanong jana, bothata ke gore naga ya rona e ka tswa ya bonwa ka leitlho le le maswe ke mafatshe a mangwe ba se tlhole ba gweba le naga ya rona.

Mafelo a ke a itseng ba sa dumeleng go abelana ka Wi-Fi ya botlhe ke dikgwebo tsa poraefete go tshwana le di-resturant-e, mabenkele a mantsi a poraefete le mabenkele a diaparo. Wi-Fi ya botlhe e thusa ka gore e tlamela phitlhelelo ya inthanete le mo go batho ba sa kgoneng dituelo tsa internet-e, gape e botlhokwa go e dirisa ko mmerekong ebile le go e dirisa ga o dira mmereko wa for gae wa inthanete kgotsa kgakala. Le mo dithutong e a thusa ebile e golaganya batho le ditsala le ba lelapa.

Ke dumela gore dithulaganyo tsa data tse di lekanyeditsweng le tse di senang melelwane di tla nne di dirisiwa le mo isagong, ditlhwatlhwa tsa data ya mogala di tla fologa mo isagong ka gonne bontsi ba ba dirisi ba lela ka dituelelo le tlhwatlhwa e ko godimo ya data.

Di-streaming platform-o di thusitse ka gore re bona dikgang tsa mafatshe a sele nako nngwe le nngwe e re batlang go di bona ka yona. Gape babogedi ba kgona go bona gore batho ba mafatshe a sele ba tshela jang mo dibaesekopong, gape re kgona go lemoga gore ba tswa dinageng di sele ba kgona go tlhama dilo jang. Batho ba ka simolola go sa lebelele television-e ka gore ba itse gore ba ka streamer mo moweng. Ba madirelo a tshedimosetso ya selegae ba ka ikutlwa ba kgatlhagetse ka ntlha ya go tswelela le kgatlhego ya dinaga di sele, ka gonne babogedi ba tla simolola go rata dibaesekopo le dikgang tsa dinaga di sele ba setlhole ba rata tsa nageng ya rona.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e thusitse go anamisiwa ga dikgang ka nako e khutshwane, ebile ka bonako le ka lebelo mo nageng ka bophara le batho ba kry-a tshedimosetso ka bonako.

Go ya ka gore motho o mmereko o ntseng jang kgotsa o dira fo lefelong le ntseng jang. Batho ga ba tlwaela go dirisa botlhale jwa maitirelo kwa tirong, ba tlwaetse go latela ditaelo ba tshaba le ditlamorago tse ba sa di itseng. Ditlamorago kwa tirong e ka nna go kobiwa kgotsa go kgaotsiwa ko mmerekong kgotsa tlhagiso ya kotlhao, ga o dirisa botlhale jwa maitirelo.